Umbuzo wam wokuqala ukuba uza yibhatala ngantoni le mali ayifunayo? Okwesibini funeke ndazile into yoba ngaba uza kuyenza ntoni le mali? Eboleka imali nje uzawuyenza ntoni? Khumbula into yoba ngaba lo mntu uxhomekeke ebazalini. Ngoku njengoba eboleka imali nje yintoni le imxake kangaka? Yintoni le azawuyenza ngale mali? Ithi ke ngoku loo nto funeke ndazile ukuba le mali uyifunela ntoni. Ingaba le nto ayifunayo ngale mali yinto esisidingo ebomini bakhe okanye yinkcithaxesha nje ngale mali?

Ndicinga ukuba ngaba iingenelo ezikhoyo ze-medical aid zincedisa kakhulu kwaye zilulutho kuthi ngoba amaxesha ophathwa lihlaba amaxesha ogula avela umntu engenayo nepeni emdaka. Isizalwane sakho siyagula, umntana wakho uyagula, abazali bayagula, awunamali. Kanti le medical aid kulapho ikunceda khona, le medical aid kulapho ingena khona ngoba uyakwazi uba mawuse isizalwane sakho sesigula imali ingekho, ikhona i-medical aid.

Iiklabhu nezitokfela zidlala indima enkulu kakhulu ebomini bethu kwaye zenza indlela lula ngoba ngaba masiphume ematyaleni mawube lula ukonga imali kwaye sikwazi noxhasa imisebenzi eye ibe khona emakhaya. Ngoba xa ungene iklabhu okanye istokfela uyayazi into yoba ngaba mna ngenyanga ethile imali ndizawube ndinayo. Ngoku ndiyakwazi ukuba ngaba ndingaseyiva, isentana endinayo ndiyakwazi ukuyithatha ndiyoyifaka emgalelweni, isentana endinayo ndiyakwazi ukuyithatha ndiyoyifaka eklabhini. Ngoba ndiyayazi into yoba ngaba ngoDisemba imali izawube ikhona, ngoDisemba ukutya kuzawube kukhona. Ngoba ke uDisemba yenye yeenyanga ezinkulu eziye sisinike uxinezelelo.

Kubalulekile into yoba ngaba wonke umntu abe nayo i-inshorensi yobomi. Kutheni ndisitsho? Uyawufumaniseka into yoba ngaba emaxesheni amaninzi kuye kube nzima kakhulu xa usapho lwefemeli elinye lelungu losapho lwefemeli luye lathi lawulabela uqaqaqa, kuye kube nzima kakhulu into yoba ngaba kubekho iinkozo zoba ngaba sikwazi ukumngcwaba. Ngoba yintoni? Ebangenayo i-inshorensi yobomi. Kuye kunyanzeleke ke ngoku kubethe kubethwe ezilwe. Kanti ukuba kwangexesha ebesaphila ebezixelele into yoba ngaba nyanga nanyanga kule mali ephumayo engena kule i-inshorensi yobomi, loo nto leyo ibizawuyenza uba makube lula naxa iliwa libheke umoya, kukwazeke into yoba ngaba uncedo lukhona.

Ewe, ndicinga ukuba ngaba yinto ebaluleke kakhulu le kwaye yinto elungileyo. Ngoba okokuqala ngokuthi umntu aye aveze isaziso sendawo ahlala kuyo, loo nto leyo izawuyenza ukuba makube lula nokuba kuyenzeka lukhona uphutha oluye lenziwa yibhanka. Umzekelo kufakwe imali bekungamelanga ukuba iyafakwa kulo mntu, mntu lowo azixelele into yoba ngaba akazufumaneka uzawubeleka, kuzawuba lula ibhanka uba mayihambe iyomfuna phantsi kwesaa sazisi sendawo. Kwakuye mntu lo iza kwenza into yoba ngaba kube lula ibhanka ukuba ingakwazi ukumboleka imali ngoba imbonile ukuba uhlala phi. Inolwazi loba ngaba lo mntu uhlale endaweni ethile xa simfuna, samfumana endaweni ethile. Kangako ke kuzawuba lula uba ibhanki mayikwazi nokumnika imali.

Malume, kubaluleke kakhulu into yoba ngaba uvule iakhawunta yebhanka. Okokuqala msebenzi lo ukuwo imali abazakunika yona abazokunika ngokwasesandleni, ayisenziwa loo nto izawufakwa ngokwebhanka uyifumane wena ebhankini. Loo nto ke leyo yenza into yoba ngaba ubutsotsi bunqongophale. Ndizama ukuthi yenza into yoba ngaba imali yakho ibeseyifu uyazi ukuba iphi.